UThomas mina ngokubona kwami ngibona ukuthi kumele achazelwe amsebenzelayo nesimo abhekane naso, ukuze lo muntu loyo azokhona ukumnikeza imvume yokuthi angahamba ayobona udokotela azothola ukuthi yini engekho-right kuye.

Mina indlela engayenza ngayo ukuthi ngilandele umthetho ngifake izinto noma ngigcoke izinto ezifanekile njenge-PPE, ukuze ngenze izinto ngendlela efanele.

Zikhona izindlela zokuthi umuntu ahlanganise izindlela ezahlukahlukene, angathatha umhlabathi neyitina, agaye iyitina azigaye azigaye bese azihlanganise nomhlabathi bese uyazindlala lapha endleleni.

Mina ngokubona kwami ngibona ngathi ubaba uNkosi angaziyenzela zama imbewu ye-GM ngoba ngokubona kwami, mina ngibona ngathi kuyindlela e-right noma kuyindlela efanelekile ngoba bona benezinto noma baneyindlela ezahlukahlukene abangayenza ngazo. Noma lapho ubaba uNkosi engakhona ukuthi akhethe khona ngokucophelele.

Mina into engayitshala ngicabanga ukuthi kungaba amazambane, tamatisi, ummbila, isipinashi, lezi abantu abaningi ngingasho ukuthi bazisebenzisa mihla yonke yamalanga endaweni engihlala kuyo.

Azakhe ngaba nalelo phupho ngiyacabanga ukuthi wonke mina amaphupho wami esengawatshela abantu kodwa bakholelwa kuwo, okunye nokunye hhayi azakhe.

Ukulima okujwayelekile nokulima okuphilayo kuhlukahlukene ngoba ukulima okujwayelekile ukuthi umuntu utshala noma ulima ngale ndlela le ajwayele ngayo noma ajwayele abanye abantu bayenza ngakhona into. Bese ukulima okuphilayo ukulima okuthi into le oyilimile uyibone evuna ngendlela efanele, kanti futhi nawe uyinakekela ngendlela efanele.

Ngokubona kwami uMusa ngimbona kuwumuntu othukuthele kakhulu lokhu kubangwa ukuthi i-sunflower yakhe usuke wayinyathela ngephutha so, kuthena uma eyibona ibuthakathaka wavele nje wathukuthela kakhulu. Wacasula angasazi nokuthi uma sekunjena yinto angayithini, into angayiyenza njani ngoba kunzima ukuthi uthi usebenze kanzima bese ubona umsebenzi wakho ushabalala phambi kwamehlo wakho. So, uMusa ngingasho ukuthi kule nkathi andlule kuyo bekathukuthele kakhulu kakhulu bekangekho-right emoyeni, umoya wakhe nje uvele wayehla wangasazi nokuthi sekumele manje ayenze njani, athathe ini ayihlanganise nani.

Mina into engayiyenza ukuze ngithukuthekise inhlabathi yami ukuthi kube inhlabathi e-right engakhona ukuthi ngitshale kuyo, ngingayenza shona ukuthi ngiyaya engadini yami, ngifike ngiyikline ngibone ukuthi inkinga ikuphi. Ngikline, ngikline, ngikline ngifinyelele lapho khona ekutheni ngikwazi ukuthi uma sengizofuna ukuthi ngicale ukutshala, ngizocala ngakuphi ngicale ngenzenjani, ngenze into endaweni engaziyo ukuthi ihlanzekile kakhulu.

Umngani kagogo wami wuye umuntu otshalayo engimaziyo, umuntu ovuna isilimo sakhe ngezandla iyitshalo zakhe ziba zinhle futhi kakhulu, isitshalo ayitshalayo bekuyisipinashi kanye nekhabishi. Futhi zizinhle zithandeka, zingahlangabezani futhi neyinkinga bekuba yizitshalo eyingasho ukuthi zinempilo nanoma uzibona.

Umlimi ngingasho ukuthi angasebenzisa amanzi wemvula njengoba sekushiwo la endaweni ngoba amanzi wemvula, ngasho ukuthi amanzi ahlanzekile kakhulu kanti futhi nawo aba nomthelela omuhle ey'tshaleni zethu uma sizitshala.

Mina amasu engawathatha noma engawasebenzisa ukuze ngibhekane nengucuko ukuthi, ngiye kwabanye abalimi ngifike ngibezwe ukuthi bona imaphi amaphuzu abangangipha wona maybe kule ngucuko le esengizoyithatha yiziphi indlela engayenza ngazo. Yikuphi lana ekumele ukuthi ngizikhulise khona nami njengomuntu owumlimi kule ndawo.

Mina njengomlimi othanda ukuthi futhi ngisize umphakathi wami, ngingathanda ukuthi uhulumeni angenelele kakhulu endabeni yethu, aphinde futhi isincede ngoba ukulima akuncedi mina kuphela. Kodwa kusiza futhi nabantu noma namanye amalunga womphakathi esihlala nawo ngakithi engaziyo ukuthi laba abasondelane nathi emiphakathini, nabo bazokhona ukuthi bathole okuya sathunjini khona lapha engadini yethu nabo kube khona izinto abazithandayo. Le ezobe ikhona, bazithathele yona ukuthi uma befika endlini bafike bapheke bayenzele abantwana babo badle bawumndeni, nabo balala badlalile njengezinye iyingane noma njengamanye amalunga omphakathi esinawo.

Izimo zezulu nazo ziyaba umthelelo eyitshalweni zethu ngoba kumele ukuthi uma uwumuntu owazi ukuthi inyanga le wena ozobe utshala ngayo izobe injani, kanti futhi nisuke nibe senyangeni enjani, ngabe kuyabanda, kumakhaza, kuyashisa noma imvula iyanetha. So, kubalulekile ukuthi nalezo zinto lezo njengomlimi uzazi ukhone ukuthi uma uhlangabezana nesimo wazi ukuthi ubhekana naso ngendlela enjani, kanti futhi indlela efanelekile eqondile.

Mina indlela ebengabhekana nayo ukuthi ngiqashe amalunga wasekhaya womndeni ukuthi asebenzisane nami ukuze nami uma ngisebenza engadini engingazikhathazi kakhulu, kanti futhi ngikhone ukuthi nabo ngibanikeze ithuba lokuthi bafunde noma bazi ingadi kabanzi. Nabo ukuthi noma kusasa uma sebafuna ukuzitshalela bazi ukuthi kumele batshale kanjani, kumele bayenze njani.

Indlela abapakisha ngayo bapakisha ngendlela enobucwepheshe kakhulu, ngingasho ngoba basebenzisa izinto abaziyo ukuthi nazo angeke zimoshe into esethengiwe noma into esuke isuka engadini.

Ngingasho ukuthi angazi kabanzi ngeyindlela abazisebenzisayo kwe-PPE ukulawula izinambuzane ngendlela ezithize ezehlukile, kodwa ngiyacabanga ukuthi indlela abazisebenzisayo yindlela abasuke bazithole kobocepheshe ukuthi uma uyenza into ufuna ukuvikela ingadi yakho noma ufuna ukuvikela izitshalo zakho, usuke wenza njani ngaleso sikhathi leso.

Ngombono wami noma ngokubona kwami ngiyacabanga ukuthi iyindlela abazisebenzisayo njengezinambuzane, basebenzisa iyindlela abazi kahle noma abazaziyo kwanabo ukuthi basuke bazithole kubacepheshe.